Xa kuthathwa into exabisekileyo kakhulu kudla ngokufuneke abo bantu bathatha loo nto babonise into yobana bayayixabisa futhi bayabulela ngokuba benikwe loo nto. Yiloo nto kanye ilobola eyenzayo, abantu bakulomyeni sube bebulela abazali ngokubana bebakhulisele umfazi yaye futhi kusube bebangxengxezela abazali into yokubana bebathathele into yabo exabisekileyo. Ayikokumthenga kodwa kukubonisa ixabiso nokwakha ubuhlobo nokubonisa uthando ngenxa yexabiso le nto abayithathe kubazali bentombi.

Ubilisa amanzi ngeketile, kodwa ixhomekeke into yobana wenza umphokoqo wabantu abangakanani. Kodwa uba ngowabantu ababini ubilisa amanzi ngeketile, uwagalele embizeni, ulayite isitovu, ugalele ityiwa, ugalele laa manzi abilayo, ulayite isitovu uvale. Ulinde laa manzi aphinde abile kwakhona xa seyefike embizeni. Uthatha imilimili, ikomityi enehafu ugalele umphokoqo, ugalele umilimili embizeni, uvale imbiza yakho imizuzu elishumi elinesihlanu okanye imizuzu elishumi, uphinde uvule imbiza yakho uzamise umphokoqo wakho uwuvale. Uphinde futhi emva kwemizuzu elishumi elinesihlanu uwuzamise udibane, emva koko uphinde uwuvale eminye imizizu elineshumi elinesihlanu uphinde uwuzamise. Xa uwuzamisa okokugqibela emva kweminye imizuzu elishumini elinesihlanu uzobe sowuvuthiwe.

Ndicinga ukuba ngokuya ixesha lihamba kuye kwanda izifo neentsholongwane ezasulelayo, kusenokwenzeka ezosulela ngegazi okanye ezosulela ngokuba abanye abantu, abantu bahlala endaweni enye bebaninzi. Enye yezinto, ngokuya ixesha lihamba ngenxa yokutya okutyiwayo, imizimba nokukwazi ukuzilwela iintsholongwane, ukulwela ukulwa iintsholongwane kwemizimba kuye kwehla ebantwini nto leyo ebenza into yokubana babe buthathaka ngokwezempilo baze bakhawuleze bosuleleke. Okwesithathu, abantu abenza le micimbi okanye iingcibi abanye babo ngabantwana, abanalwazi lungako ngoko bakwenzayo, futhi abanabantu bajongayo, yaye ngoku iingcibi eyona nto esezifuna ukuyenza yimali ngaphezu kokuqhuba isiko liphila.

Owu ndiwuthanda kakhulu umleqwa. Yinyama enencasa, yinyama ekhuliswe kakuhle esenazo zonke izakha mzimba, awufakwanga i-brine, unencasa futhi awudingi ukufakwa izinongo ezininzi. Uba mnandi kakhulu kunye nedombolo yaye usempilweni, yinyama esempilweni engenamachiza afakwa ekutyeni kwale mihla njalo njalo. Uyinkukhu ekhuliswe ngombona, imnandi kakhulu futhi ndiyawuthanda ndiyawutya. Ukubana bekunokwenzeka bendingatya wona wodwa apha ebomini bam kodwa ke ndihlala edolophini andikwazi ukuzikhulisela imileqwa yam.

Ndiba nexhala lokubana abantwana bam basenokutshayiswa ziimoto, abantwana bam basenokubanjwa ngoonqevu baze baboxuthele izinto zabo ezibalulekileyo. Abantwana bam basenokuthengiselwa iziyobisi, abantwana bam basenokuba amaxhoba, gxebe, okuxhwilwa. Nazo ezona zinto zindixhalabisayo.

Ndicinga into yobana njengomfazi wakwaXhosa isithethe nesiko zilindele into yokubana ndithwale entloko ndize ndinxibe ilokhwe enesidima nendilisekileyo, ndingavezi iingalo, ndingavezi amabele. Ukuba kumzi enditshatele kuwo kuyaxakwathwa ndixakathe, ukuba kuyabhinqwa isikhafu esinqeni ndibhinqe isikhafu. Ndimele ndivumela abafazi abadala belo khaya bandibonise indlela elindelekileyo endimele ndinxibe ngayo yaye ndiyilandele.

Ukubana uthetha nomntu uthwele umnqwazi, ingakumbi umntu omdala uyindoda loo nto ithetha into yokubana awumhloniphi. Naxa ungena endlini egcwele abantu kubalulekile ukothula umnqwazi ukubonisa intlonipho nokuzithoba, ubonakalise into yokubana uyabahlonipha kwindawo abakuyo abantu. Awuyogqumi intloko yakho, futhi uzibonakalisa uba ungumntu othobekileyo nomntu okwaziyo ukulandela izithethe zaloo ndawo, yaye ukuthula umnqwazi xa ungena endlini ibonisa ukukhula ngengqondo.